Kubalulekile ukuthi intsha yamanje nentsha ezayo ifunde kakhulu ngokwakugqokwa ngalezoy'khathi, nokufunda futhi kabanzi ukuthi kwakugqokwelani futhi kwakuchaze ukuthini. Lokhu kuzosiza ekutheni amasiko ethu angashabalali futhi ney'mfundiso zethu zingashabalali. Cha kuqala nje kwinto encane, ekufana nokugqoka ngoba isho lukhulu ngomlando waleso sizwe. Isho futhi olukhulu ngolwazi nangezindlela abenza ngazo kuleso sizwe.

Uma endaweni abantu bezithola kunesomiso esilimaza imfuyo kanye nezithelo nezitshalo, Kubalulekile ukuthi abangalimalanga kakhulu futhi abanamapulazi amaningi becaphuna kuleli elisalayo, ukuthi basize laba abalimele kakhulu ngokuthi bahlanganise ukuze bezophuma kulolu taku abayithola bekulona. Ukuvimbela-ke ukuthi kungenzeki futhi noma makwenzeka futhi kufike abantu bezilungiselele. Kuyadingeka ukuthi bonke abantu abanamapulazi bavumelane ngokuthi bazofaka esivivaneni, okwenzela ukuthi mhla kwaphinda futhi bakwazi ukuthi baphume kulolu taku abazobe befakwe kulo.

Cha mina angivumelani nje nokukipita ngenxa yokuthi kudelela imizi emibili. Kudelela umuzi noma umndeni womuntu wesilisa, futhi kudelele umuzi nomndeni womuntu wesifazane. Kubalulekile ukuthi imindeni ihloniphane ngokuthi izinto zenziwe kahle ngokosiko. Ukuze kungabuyi abantu abazothi bazizwa bedelelekile noma bezizwe ngathi akwenzanga izinto ey'lungileyo kubo. Kubalulekile futhi ukuthi umuntu uma ufuna ukuhlala naye mthathe umgane ukuze azoba yijoko lakho nawe ube yijoko lakhe. Ukuze konke okuphathelene nani kugcine phakathi kwenu, koda kungafiki manje sekufaka abanye abantu ngenxa yokuthi anikwazanga ukuhloniphana nokuhlonipha nemindeni yenu.

Kubalulekile ukuthi umfana uma esedlula esigabeni sokuthi asuke ebufaneni nasebunsizweni anyuke ayoba yindoda ukuthi iy'mpahla zingafani. Ukushintsha kwey'mpahla indlela yokuthi umphakathi ubone ukuthi usekhulile, usengakwazi ukuthatha ijoka athathe futhi konke okuhlangene nobudoda. Kubalulekile futhi ukuthi abantu babone ukuthi lo muntu sebengamunikeza umuzi, ikhaya, imfuyo. Baqale bamfundise ukuthi umuzi uphathwa kanjani njengendoda. Lokhu kusuke kutshengisa umphakathi lokho ukuthi fanele baqale bamqeqeshe bamfundise ebudodeni.

Cha siphila esikhathini esingafani nakudala ngenxa yokuthuthuka kwezinto tekhnoloji noma ubuchwepheshe ngenxa yeyimpilo esiyiphilayo. Ngenxa yokuthi akusazingelwa futhi kukancane ukuthi kufuywe. Manje lokho sekwenze ukuthi okuningi kushintshe. Indlela esikhuleka ngayo nezinto esikhulekelayo. Indlela esenza ngayo amasiko, futhi izizathu zokwenza amasiko. Indlela esibiza ngazo noma esiqamba ngazo iy'ngane futhi izizathu zokuqamba izingane lamagama. Lokhu kushintsha ngenxa yokuthi nje iy'khathi iy'shintshile. Futhi okubalulekile kuyashintsha njengoba iy'khathi zishintsha.

Ukufundisa iy'ngane ngemikhosi yesiZulu noma namasiko esiZulu, kulula. Isikhathi esiningi izingane azifundi nezinto oyishoyo koda bafunda ngezinto ozenzayo. Ukufundisa iy'ngane izinto zamasiko nemikhosi kubalulekile futhi kungenzeka nje ngendlela elula, ukuthi uma kwenziwa amasiko, yenza isiqiniseko sokuthi ingane ikhona. Nemikhosi, wenze isiqiniseko ukuthi ingane ikhona iyabona ukuthi kwenziwa kanjani. Iyothi ikhula, iyobe ibona ukuthi o, kwenziwa kanje kanje nakanje.

Ngokosiko lethu, ukubonga ukudla kusuke kuyinto engalungile ngoba usuke utshengisa lowo mndeni ukuthi awuhloniphi noma awuthembi. Indlela yokwenza eyokuthi, ukudla kuthathe phambi kwabo, uhambe nakho uye ekhaya unikeze abakuthandayo.